I-inshorensi ayililo iyelenqe, koko yindlela yokukhusela usapho lwakho nxa ungasekho. I-inshorensi yobomi iqinisekisa ukuba usapho lwakho lufumana inkxaso yemali nxa kusweleke umntu obalulekileyo ukuba bakwazi ukuhlawula iindleko ezifana neendleko zomngcwabo, amatyala okanye imfundo yabantwana. Kwaye ikwanceda ekutheni usapho lungaphazamiseki kakhulu ebomini, lube nethuba lokuqhubeka luphila kakuhle ngemva kokulahlekelwa.

Iingenelo zokusebenzisa ifowuni okanye ikhompyutha xa ufuna ukusebenzisa iinkonzo zebhanki zinintsi kakhulu. Njengokuba uyavikeleka ekubeni ubanjwe inkunzi bootsotsi xetshweni ufuna ukuyofaka imali kwenye ibhanki, uyisusa kwibhanki yakho uyithumelela komnye umntu ngoba awudingeki ukuthi uyiphathe ngesandla. Uyakwazi uyenza yonke loo nto lapha efowunini yakho kwaye ivikelekile. Kulula nokuyisebenzisa, yonga nexetsha.

Kukuba nolwazi oluncinci ngeinshorensi zemoto, ukuba zifumaneka kanjani kwaye zeziphi iinkonzo ozifumanayo xa une inshorensi yemoto. Enye into abantu babalekela ukubhatala iimali ezitshisiweyo Njengokuba abantu basuke iimoto zabo bezibhatalela istolment apho bazithenge khona. Ngoku kuye kube nzima ukuba baphinde babhatale neinshorensi yemoto.

Njengoba usanda kugqiba ibanga letshumi elinesibini kwaye usanda kufumana umsebenzi wakho wokuqala, kuyatsho loo nto ukuba imali engaka awuyiqhelanga. Ke ngoku bendicebisa ukuba uqale uzifundise ukugcina imali kwaye ukwazi ukuyisebenzisa kakuhle uyazi ukuba ukubhajetha, uzazi izidingo neemfuno zakho ngemali. Kothi lapho ukwazi ke ukuthi ufune eli tyala, kungenjalo uzozithola sowuvele ngentamo ematyaleni.

Eli lungiselelo liluncedo kakhulu, ingakumbi kwaba bafuna ukuthumela imali kwiintsapho zabo ezikwamanye amazwe kunokuba bazihambele bona mathupha bayise bona imali kwezi ntsapho zabo. Oko kungadala ukuba kumotshakale ixetsha elinintsi, kugqibele sowusebenzise kanemali eninzi. Kwangoko bangase bavele basebenzise iifowuni zabo, bathumele imali kwamanye amazwe, kwiintsapho zabo lula.

Njengomntu oneinshorensi yomngcwabo yosapho lonke, i-inshorensi yomngcwabo yosapho lonke iluncedo kakhulu ngokuba into okuthiwani kukufa yinto engabikiyo nxa isiza. Ngakho ke kuba nzima ukuba ungayilungiselela into enjalo ngokwezimali kodwa ke ngeinshorensi yomngcwabo yosapho lonke, iye ibhatalele iindleko ezininzi zomngcwabo ngaphandle kokuba wena ukhuphe epokothweni yakho imali ukulungiselela umngcwabo.

Ukuphucula amanqaku etyala, credit score, umntu angalandela amanyathelo alandelayo, hlawula ibhili zakho ngexetsha. Ukuhlawula ngexetsha kubaluleke kakhulu. Sebenzisa kancinci ityala lakho, zama ukungagcini iikhadi zakho zityala ngokupheleleyo. Gcina ukusetyenziswa kwi-thirty percent okanye ngaphantsi. Sukuvula okanye uvale iakhawunti ezininzi ngexetshanye, oku kungachaphazela amanqaku akho kakubi. Jonga ingxelo yakho yetyala rhoqo ukuze uqinisekise ukuba akukho mpazamo.